Uloliwe awutyi kakhulu imali. Unemali, utya imali encinci kwaye uphatha imithwalo eminintsi ngexesha.

Ewe, abakhweli beeteksi akusafani nakuqala, abakhweli beeteksi ngoku sebeyalunga eziteksini, sebenakekekile. Uyakwazi futhi ukuxhumana nomphathi womqhubi lowo suke ukhwele kuye eteksini. Ngoko ke ndicinga uba iimpilo zabo sezaba lula. Futhi uyakwazi ukuxhumana nomqhubi umcele xa ngaba kukhona la uzoya khona akuhambise.

Mna ndiye ndicinge ukuba uninzi lweemoto ezindleleni nendlela efumaneka lula ngayo uphuzo utywala, kuba kaloku abantu baluxabisile utywala. Ngaphandle koko imoto sezininzi ezindleleni, abantu sebeyakwazi ukuthenga iimoto ngoku lula. Enye ke ingaba kubaleka ezindleleni. Abantu bahleli bebaleka engathi kukhona apho khona bajarhele khona.

Bachaphazeleka ngehlobo lokuthi imali abakhwela ngayo nayo yonyuke. Loo nto eyenza ukuba kungabonakali umehluko phakathi kwazo iibhasi neeteksi kuba besuke bebalekele kwibhasi kuba bebona ingathi noko imali yayo incinci kuneteeteksi eyokukhwela.

I-route endingathanda ukuyithatha yile yasePlangweni engena ngaseNyaka, ihambe ngaseMbandani ukuyotsho kuMbongwani, bese ingene ngendlela eya kuDotya. Ndicinga uba leyo yeyona elungileyo. Umgwaqo wakhona mhle kwaye uwulungele iteksi, kwaye futhi ungasemizini kunale ekwelinye icala eqale ihambe ehlathini ixhesha .

Eyona nto endiyithanda ngalo msebenzi kukuba uye ubone iindlela zaseMzantsi Afrika nobuhle bazo zonke iindawo kunye uyakwazi, kanti futhi uyakwazi ubona amaphondo wonkana aseMzantsi Afrika. Enye ke yeyokuba njengoMqhubi weloli iyaqondwa into yokuba uya kukhathala endleleni, ngoko kuyadingeka uba ukhe uziphe ithuba lokuba uphumle uphinde futhi uthathise.

Ewe, imali yabaqhubi beelori zaseMzantsi Afrika ibafanele, ihambelana neemfuno zabo. Kodwa ukuba iphelele kuxhomekeke ekubeni, kuxhomekeke emntwini ukuba unolwazi olungakanani kwaye wenza umsebenzi ongakanani.

Ndingahamba nayo loo tshintshi kuba kaloku mna xa ndiyilibele umqhubi weteksi akanondilandela nayo ayondinika. Ndingaqhubeka nje nemini ndingakhange ndiyifumane imali yam, ngoko ke ndingahamba nayo yona le endiyifumeneyo

Hayi, ayinguwo umbono omhle kuba iprem idinga ukuqoqwa ukuze ibekeke kakuhle. Ngamanye amaxesha abakhweli bangxamile kwaye futhi indawo yokuyibeka ayikho. Ngoko, hayi, kungcono ndimsingathe angabe ekhwela iprem.

Eyona nto endiyithandayo ngalo msebenzi kuba ukhona umntu enditshintshatshintsha naye. Futhi ndihamba nabantu abaninzi ndiyakwazi futhi ukuxoxa nabanye abantu ebhasini. Kwaye ndiyakwazi ukubona ubuhle boMzantsi Afrika endleleni.

Isithuthuthu angasisebenzisa uba akwazi ukuhambisela abantu ama-order wabo wokutya wasema-restaurant xa besuke bengayanga kuwo ngqo, beyothenga, angakwazi ke ngaloo ndlela. Kwaye futhi isithuthuthu sona asiqhelanga ukuma kwitrafikhi enintsi nokuzokwazi ukumenzela ukuba abe nexesha elinintsi.

Bendicela bendicela uncedo netikiti lam. Ndithenge itikiti lokuya eLondon kodwa ndiyabona apha uba akusafakwangwa gama lam. Kufakwe igama lam ngaba ndiyatsho intonayo lithi itikiti ndiya eThekwini kodwa ndikhuphe imali yokuya eLondon. Bendicela ukulungiselelwa lo mba ngokungxama ukuze ndingazushiyeka kule nqwelomoya ezothutha ngoku.